Ke kile ka leka dilo tse di farologaneng go itlosa bodutu jaaka go lebelela difilimi tse di monate, go mmino le go bapala dipapadi tsa dijithale. Le fa go ntse jalo, ke ile ka tlogela go bapala dipapadi tse dingwe ka gonne di ne di tsaya nako e telele thata mme di ne di sa ntshose go nna le tsela ya bophelo e e sa tswetsweng sentle. Gape ke kile ke a leka go bala dibuka tse di thata-thata mme ka lemoga gore ga ke itumele go nna ke fetsa nako e telele ntse ke tlhatlhoba mme ke sena e e siameng.

Lefapha la metshameko, botsweretshi le setso le na le seabe se segolo mo go tlisitseng mebala le botsweretshi mo mafelong a tulo a le mmalwa, ka go tlhoma diporojeke tse di amang maikutlo a bana le bašwa jaaka dipapadi tsa setso le metshameko e e monate. Lefapha le ka gogela bana le bašwa go tshela botshelo jo bo bo tletseng boitumelo le kgatlhego gape le ka tsenya letso go rotloetsa botsweretshi jwa setso le go tshwara diketsagalo tse di tsosang boipelo go dira gore bana ba ithute ka botsweretshi le setso sa bone ka tsela e e monate.

Se ke ka se direlang letseno di go fetola sengwe sa metshameko kgotsa boithabiso jwa me go nna kgwebo e e dirang madi jaaka go dira dikitsiso tsa mmino, go dira dithuto tsa go ithuta ka intanete kgotsa go dira dikopano tsa metshameko tse di rekisetse jwang ka tsela eo ke ka tsweletsa boithabiso jwa mme ka dira letseno ka nako e le nngwe.

Ee, bana ba tshwanetse go iponela tshwaro e e siameng le e tshwanelang mo metshamekong go thusa go aga maitshwaro a mantsi le boitshwaro jo bo molemo mo botshelong jwa bone. Go netefatsa seo, ke kgato ya botlhokwa go tlhoma melao le ditaelo tse di tlhamaletseng mo ditirong tsa metshameko tse di ka tlhokomelwang ke batsadi, barutabana le bagolo ba ba tlhokomelang bana go tshwanetse gape go ka tsenyiwa letsogo go ruta bana ka botlhokwa jwa tshware le maitshwaro a matle ka metshamekong, go nne le dikgato tsa go tlhalosa dikotsi tsa maitshwaro a makgabe le go rotloetsa boitshwaro jo bo siameng ka mekgwa ya metshameko e e nang le dikgwetlho tse di itseng. Gape go botlhokwa go nna le tekatekano mo go tsena ga metshameko gore go se nne le tshwaro e e feteletseng kgotsa e e tlhaelang.

Ke gopola motshameko yo mongwe wa setso o ke kileng ka o ya mo setšhabeng sa me, o o neng o na le mmino wa setso, metshameko ya bogologolo le batho ba ba neng ba itumela thata. Se se rotloediwe tshwetso ya me go tsena ke go bona boitumelo jwa batho ba ne ba na le jone le fa ba ne ba sa tlhoke dilo tse di tseneletseng. Go ne go le bonolo tota go tlotla setso le go tshwara tiragalo e ka mo go botho. Se se kgatlhang ke gore motshameko o ne o kopanya batho ka mekgwa e e farologaneng ebile o tsosa maikutlo a boitumelo le kopano mo setšhabeng.

Kgwedi ya Lwetse gape e le kgwedi ya ngwaoboswa, ke nako e e nang le bogole jwa botshelo le setso mo malapeng a rona. Go tswa mo dingwageng tsa bogologolo le bo rremogolo re utlwala dinaane tse dintsi tse di tlhalosang metshameko e e farologaneng e ba e tshamekang mo malobeng jaaka dipapadi tsa setso, go tshameka ka ditlhare tsa tlhago le metshameko ya mmino le dikope. Metshameko eno e ne e se le mo metseng jaaka tsela ya go tsosa boitumelo, go eketsa tshwaragano magareng ga ba lelapa le setšhaba le go ruta bana dithuto tsa botshelo le maitshwaro a mantle. Go nna le mekgwa ya metshameko e itseng mo malobeng go ne go le botlhokwa ka gonne go ne go thusa go tokafatsa kamano go ruta boitshwaro jo bo siameng le go direla setso gore se tswelela ko pele mo diphuthegong tsa rona. Ka jalo Lwetse ke kgwedi e e botlhokwa ya go gopola le go keteka setso le metshameko ya maloba teng e e rategang ke dikgole tsa rona.

Fa ngwana a bontsha kgatlhego e kgolo mo motshamekong, go botlhokwa go mo thusa go tsaya nako le go sekaseka mo dikarolong tsa botshelo. Ke ka moo ke ka mo thusang ka go tlhoma ditiro tse di tlhomameng tse di farologaneng jaaka go dira dikarolo tsa sekolo, go thusa mo lapeng kgotsa go nna le nako ya boikhutso le ba lelapa. Ke ka moo ke ka tlhoma nako ya metshameko e e tshwanetseng go netefatsa gore ga a robala kgotsa go tshwenyega ka dilo tse dingwe tse di botlhokwa. Gape ke ka mo ruta ka botlhokwa jwa seemo sa botshelo se se leka-lekanyang mo go dirang tiro le go itlosa bodutu di tshwaraganong teng tse ka tsela e e ngwana a ka ithutang go itlhophela sentle le go tsaya maikarabelo.

Ngwaga wa ngwana le maikutlo a gagwe a ka ama gore a tla tsaya melao ya nnete kgotsa a tla a e tlhatlhanya, ka jalo go botlhokwa gore bagolo le barutabana ba dire dithuto le mekgwa ya go ruta melao ka tsela e e lebaneng le maemo a ngwana ba dirisa metlhala e e tlhamaletseng le go kgothatsa puisano e bulegileng le e go thusa bana go tlhaloganya le go latela melao.